Kulula kakhulu ngoba kusuke kubhaliwe ukuthi ibhasi lisuka ngasikhathi sini, lifike ngasikhathi sini futhi lapho elisuke liya khona.

Engenziwa engabi made abemafushane ukuze kuzoba lula kubantu abadala, abe nerimothi yokushintsha mayefuna eyephezulu iyephezulu, mayefuna eyephansi, iye phansi.

Zingalungiswa ngokuthi-ke, zibe zodwa ezithuthi zabantu asebakhulile, kuze bengezukuphazamiseka.

Kungenziwa ngokuthi ama-timetable efakwe kuzo zonke iyindawo, engafaki esikhungweni samabhasi kuphela, efake nasezitoro zomphakathi lapho abantu abaningi behlanganyelela khona.

Inkinga ukuthi uma khona ohleziphansi usefuna ukusukuma adlule, akakhoni ukudlula kahle lize ibhasi lidlule esitobhini sakhe ezama indlela yokudlula aye phambili, ukuze ezokhona okwehlika ebhasini kanti nebhasi-ke alimi isikhathi eside estobhini.

Iyinzunzo yokuthi phela abantu abadala basala ngokukhululeka. Ababaphazamiseki kakhulu, nabantu abasuke bengekho baningi abantu ngaleso sikhathi sezaguga.

Ibhasi lijwayele ukuthi libe semumva ngesikhathi esiyimizuzu eyishumi. Inkinga iba okutheni nokuthi awukhoni ukufika ngesikhathi lapho osuka khona mase usuke usalinde ibhasi lingafikile.

Ngicabanga ukuthi ziyathuthuka kakhulu ngoba phela manje sekuba nezitimela ezintsha ezifikayo, unyaka nonyaka.

Ngicabanga ukuthi ingathuthukisa ngokuthi kuqashwe abantu abanekhono lokulungisa umzila abazohlezi bekhona usuku nosuku, bebheka ukuthi umzila usase simeni esikahleni ukuze kungabambezeleki ukuthuthwa kwempahla.

Iqhaza elingabanjwa umphakathi ukuthi bekuphakamise ukuthi kube khona izithuthi eziqondene nqo nabantu abadala ukuphela. Ngoba abantu abasha kwesinye isikhathi abakhoni ukuthi basukumele umuntu omdala mayesuke engena ebhasini noma kwezokuthutha uma isigcwele.

Ingathuthukiswa ngokuthi kube khona ezokuthutha eziqondene nqo nabo abantu abaesuke bephila ngokukhubazeka.

Zingadizayinwa ngokuthi kube khona erimothi ezilawula iyihlalo zabantu abadala uma efuna sehle isihlalo sehle, mayefuna silale silale, uma efuna siye phezulu siye phezulu, mayefuna siye phansi siye phansi. Ngicabanga ukuthi kungaba lula-ke kubantu abadala mangaba neyithuthu zomphakathi ezikanjalo, ezokuchwepheshe ezohlobo oluphezulu.

Ngingabanika ngingabanika u-five ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi mhlampe ibhasi lifike ekuseni lingehlanzekile mhlawumpe belikade lithutha kwaze kwaba sebusuku, ekuseni-ke selifika lingahlanzekile. Naney'hlalo kwesinye isikhathi ukuthole iy'hlalo zifile azinakwa kakhulu iy'hlalo zamabhasi.

Ayi, kwey'ndaweni zasemakhaya ezokuthutha-ke zijwayele ukuthi zingabi ningi njengasemadolobheni nanokuthi-ke ezokuthutha kusuke kungezomuntu akubi ezomaspala, semadolobheni. Umuntu nje mayethole leyo mali yakhe nje yokugibela akanabinakho ukuba ukunakwa ukuthi omunye umgibeli noma isaguga siphatheka kanjani ngenkathi sigibele kuzo lezo zokuthutha.

Ngasilinganisa ngokuthi ibhajethi engisuke ngizoyikhipha ngibone ukuthi yanele kakhulu ukuthi izimoto ezithwala impahla ziyakhona ukuthi zifinyeleleke noma yikuphi la zisuke ziyakhona.

Engingakwenza ukuthi ngithole isithuthi esizoba side kakhulu, esizoba sikhulu kakhulu ukuthwala impahla eningi, ukuze ngingezukuhamba nzalo endaweni zama-tolls, ngoba nokuhamba njalo kuzo kungidl'ephaketheni. Ngingathola isithuthi esizoba sikhulu silayishe impahla eningi kakhulu.

UBaba uMdletshe engaya kwabakhulu abaphethe azwakalise isikhalazo sakhe engasizakala kakhulu lapho. Anxenxe nabanye ozakwabo abangamseka kuleso sikhalazo sakhe, mabesihambisa besihambise bebaningi ukuze hlampe sizokwamukeleka kubonakale ukuthi sibaluleke .